Ke ne ke ikutlwa ke itumetse mme ke le masisi. Ke ne ke fofela Cape Town.

Ee, ke toro ya me go fofela ka sefofane. Ke ka rata go fofela ka sefofane se segolo ka gonne se ka nkisetsa kgakala. Ga ke boife sefofane.

Tsamaya kwa boemong jwa sefofane go sale nako. Bontsha ID le passport-o. Reka, kgotsa ikatisetse tekete. Tsenela go security, fofela mme latelela basebeletsi. Kwa Nigeria, tsenelela go immigration go ntsha didiri tsa gago mme tswa boemong jwa sefofane.

Ke akanya gore ditirelo tsa dibese di botlhokwa mme ka dinako dingwe, ga di itumedise. Ke a rata gore ditheko e kwa tlase mme di tsamaya dibakeng tse dintsi. Mme ga ke rate gore dibese di tiye mme di tletse batho ka bonya.

wa bona? Eya .

Motlhatlheledi wa dibese yo montle, o tlhokomela, o na le bopelonomi mme o a itumela. Ba thusa go dira leeto la batho monate ka go tsaya mabaka a polokego. Go itumela mo bathong le go tsamaya ka nako e e rileng.

ba ama ke strike-e ka gore dibese ga di tsamaye. Se se bakang go letela nako e telele. Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa maeto le kgatelelo.

Dibese di tsamaya ka dinako tse di rileng gore batho ba kgone go rulaganya maeto a bone. Fa bese e nkgaola, nka batla lebaka ke latele ditaelo tsa mokhanselara mme ke eme kgotsa ke leke tsela nngwe fa go tlhokega.

Ee, ke kile ka latlhegelwa ke bese. Se se diregileng ke gore ke tsogile morago. Mme ga ke fitlhe mo lefelong la bese ka nako. Go latlhegelwa ke bese go ile ga dira gore ke nne lata ko sekolong. Mme ke ne ke tlhoka go batla tsela nngwe go fitlha teng. E ne e le kgetlho le go tlhotlheletsa.

Ee, go nale dibese mo lefelong la me. Maikutlo a me ke gore di dira gore go nne bonolo go tshwara bese le go rulaganya leeto. Fa go na le mekgatlho ya dibese, baeti ba ama ke gore dibese ga di tsamaye. Go dira gore go late ditshenyegelo tsa maeto di nne godimo le kgatelelo.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gore mafelo a mangwe, a na le ditsela tse di sa siamang kgotsa tse dikotsi. Palo ya baeti e tlase kgotsa a thata mo tseleng tse di tlwaelegileng.

Fa theko ya ngwaga le ngwaga ya dibese e oketsega, go tla dira gore maeto a nne a phepa mo go nna. Mme nka tlhoka go rulaganya tšhelete e ntsi kgotsa ke batle tsela e nngwe e pephang.

Ke ka fa tlase ga maemo supa mo go lesome, dibese ka dinako tse dingwe, di a tlhamalalana. Mme ditheko di kwa tlase. Se se molemo mme ka dinako dingwe di tletse batho mme tsela ga e fitlhe mo mafelong otlhe. Se se dira gore go tsamaya go se kaone.

Ke tla ikutlwa ke hutsafetse ebile ke tshwenyegile ka gore batho ba le bantsi ba ikaega ka dibese go ya tirong. Fa dibese di emisa go tsamaya, nka tshwanela ke go batla tsela e nngwe jaaka go dirisa dithekesi, go palama nyana le ba bangwe kgotsa go tsamaya ka dinao fa go le gaufi.